Mhlobo wam, ndiyayazi ukuba udandathekile kukubona ifoto yakho ongayaziyo nokuba ithathwe ngubani na, ithe ndii kuhlekiswa ngayo kumaqonga onxibelelwano. Kodwa into endifuna ukuyitsho kuwe kukuba abantu bamaqonga onxibelelwano bahamba nomoya. Kungekudala nje baza kube befumene enye into yokuhlekisa ngayo okanye baza kube bethe ndii, bejonge ezinye iindaba sebelibele ngayo. Yinike ixesha, kungekudala bazobe belibele ngayo, benyukele kwenye into entsha abayibona ihlekisa okanye abayibona inomdla wokuba baqhubeke bajongane nayo. Wena nje thula ungayihoyi, uqhubeke nempilo njengendlela owenza ngayo. Izawuphelela emehlweni kungekudala.

Uchungechunge lomdlalo wedrama endithanda ukuwubukela kwi-intanethi ubizwaSisters, yenye ke yemidlalo kaTyler Perry. Lo mdlalo ulandela abafazi abane, ubonakalisa amandla wawo. Ndiwuthanda kakhulu ngokuba bazenzela izinto zabo ngokwabo bengaxhomekekanga. Emva kokufunda bathathe amakhono awohlukeneyo bakwizinto zoshishino. Impilo yabo intle nje iyaqhubeka, loo nto ibonakalisa amandla abafazi abantsundu nokuba bayakwazi ukuzenzela izinto ngaphandle kokuxhomekeka. Futhi bahlakaniphile, banako ukuphila impilo ngokuzimela.

Ukunika ithuba abantu abathetha isiXhosa ukuba bakwazi ukunika imiyalelo ngokuvakalayo ukuze iifowuni ziphumeze imiyalelo yabo. Iinkampani zee-cellphone kudingeka ukuba zifumane isixhobo esizakwazi ukutolika zonke izinto ezibhalwe ngesiNgesi kwisiXhosa ukuze abantu abathetha isiXhosa xa besebenzisa zonke iinkonzo ezibandakanya ifowuni, babe nethuba lokusebenzisa eso sixhobo, esiza kubatolikela eso siNgesi sisise kwisiXhosa.

Xa ndingafumanisa ukuba abasebenzi bam abawenzi umsebenzi wabo kuba ixesha labo elininzi balichitha kwi-social media ndingahlala nabo phantsi ndibacacisele ngokuba ndiza kwenza iikhontrakthi ezintsha, eziza kuthi umntu ngamnye uza kurhola imali yakhe efanelekileyo ngokwendlela asebenza ngayo. Okwesibini ke ingakukwenza iintlobo ezohlukeneyo zokhuphiswano ezimalunga nomsebenzi okuba mntu ngamnye othe wasebenza ngokuzimisela wagqwesa kunabanye, uza kufumana umvuzo othile. Loo nto ke ingabenza ukuba mntu nomntu afune ukuba ibe nguye ohamba phambili, nto leyo ingatsho ityhale iinkqubo zomsebenzi ukuba ziye phambili.

Xa ndingaba ngumyili womxholo, into ebizwa i-content creator, ukuqinisekisa ukuba umxholo wam uhlala usematheni ebantwini. Okokuqala kukufumanisa ukuba ziintoni na ezithandwa kakhulu ngabantu, abachitha ixesha labo kuzo, ndibanike zona ke. Okunye kukwenza izinto abantu abakwaziyo ukufikelela kuzo, bathethe ngazo, baphawule ngazo nabo kuba loo nto ibenza babone ukuba usendleleni enye nabo, uyazivisisisa izinto abadlula kuzo okanye iindlela zabo zokuphila zamihla ngemihla. Futhi ubanike ithuba nabo abantu ukuba babe neqonga lokuphefumla, batsho izimvo zabo. Loo nto ke ibenza ukuba babe nomdla kumxholo wezinto ozenzayo.

Iingcebiso endingazinika umzali ngomntwana wakhe ofikisayo ukuze angakhathazwa ngabantu abamntlontayo kumajelo okuncokola kukuba okokuqala, loo mntwana makajonge izinto azixhomayo kula majelo okuncokola. Loo nto ingamthintela ekubeni angazibizeli amehlo wokuba abantu bathethe izinto ezimbi ngaye. Okwesibini xa ephefumla kwizinto ezifakwe ngabanye abantu kula maqonga, naye makaqinisekise ukuba akabhali izinto ezimbi, ezizokwenza abanye abantu ukuba bafune nabo ukuthetha ezimbi izinto ngaye eziza kumvisa kabuhlungu. Okunye ke xa kuthe kwenzeka ukuba kubekho abo bantu baza kubhala izinto ezimbi ngaye makangakhawulezi ukuphendula, makacingisise kuqala okanye nje angaphenduli kwa ukuphendula. Suka apho angabahoyi, aqhubeke nempilo yakhe kuba loo nto ingamnceda kakhulu ukuba angangeni kwizinto eziza kumtsalela amehlo zimvise ubuhlungu.

Njengoba abantwana abaninzi sebekwazi ukungena kwi-intanethi beneefowuni ezibizwa i-smartphone, izinto ezingathi zibe nobungozi kwabo bantwana ziquka ukuba bayakwazi ukujonga yonke into abafuna intsingiselo yabo kwi-intanethi. Okunye futhi bayakwazi ukungena kumakhasi onxibelelwano, apho baye bafumane iintlobo ngeentlobo zezinto eziquka mhlawumbi iividiyo ezinamanyundululu wezesondo. Okanye bangaba ngamaxhoba kubantu abadala abasebenzisa la maqonga okunxibelelwano ukuze bafumane amaxhoba amancinci, abangathi bawalobe, bawalimaze. Ngoko loo nto inobungozi kakhulu.